Go bolokiwa ga puo go botlhokwa e le ruri ka go nne seo se dira gore bao ba tlang ko morago ba kgone go ikitse gore ke bo mang mme ka ga jalo puo e ka dirisiwa gantsi mme e dirisiwa ka manontlhotlho gore bana bao ba tlang ko marago ba kgone go e itse ebile ba e tshwarelele.

Nna mo setsong sa me manyalo a a rulagantsweng ga e se karolo ya o ne, mme go ya ka nna manyalo a a rulagantsweng ke bona e le bothata ka fa motho e se kgang ya gore o itlhophela motho o a bonang gore a ka aga lelapa le ene.

Dijo tsa setso tseo ke itseng go di apayang ke di rutilwe ke mmemogolo wa me mme ke itse go apaya dombi. Dombi o tlhakanya bupi le ditswampelo tse di maleba o be o bo baya nako e e rileng gore bo kgone go kokomologa o be o bo tsenya mo pitseng. Ke itse go apaya nama, nama o a e kgabetlhelela o e tsenya mo teng ga pitsa o tshela metsi gore e bele mme o tswe o tshele ditswampelo tse wena o di ratang. Mme gape ke itse go dira madila o tsaya mašwi, mme o a remise o a beye fale ka nako e e rileng o a a tlhotlha o kgona go boa o a a ja gape.

Dipuo di le tlhano tseo nka eletsang go di itse nka eletsa go itse Sesarwa ke dumela fa e le puo ya bogologolo ya ntlha ya go nna teng mo lefatsheng. Nka eletsa go ithuta seVenda, seVenda ka e le puo e ke e ratang ebile ke eletsa go e itse. Nka eletsa go ithuta seSwahili, seSwahili e le kwa se buiwa kwa Congo ebile ke nka eletsa go etela gone. Nka eletsa go ithuta se le sone ke puo eo ke eletsang go ithuta ka gonne ke eletsa lefatshe la teng. Le gape nka eletsa go ithuta Sekgowa ka yone e le puo eo re tshwanetseng go e itse ya lefatshe ka bophara.

Nna ka setso sa me re apara makgabe le diope mme ka dinako tsa se jaana re apara dishweshwe.

Nna nka tla ke apere kgotsa sona se seshweshwe mme ke tla ke se kgabisitse go ya ka mebala eo re tla beng re e neetswe gore re e apare kwa manyalong fa re ya go lebogisa yo re mo ratang.

Puo e botlhokwa thata ka gonne fa o tsena o dumedisa o ipoka re kgona go go itse le go go tlhaloganya gore o moTswana o feng o o tswang kae mme jalo fa seo se ka go latlhegela le bana ba gago ba tla feleletsa ba sa ikitse gore ke bo mang ebile ba tswa kae. Ka jalo dingwao di tswa mo puong, puo ya rona e bopa setso ebile e bopa dingwao tsa rona le go itlhaloganya ga rona. Fa seo se ka re latlhegela, re latlhegetswe ke go ikitse ga rona.

Ee, nka apara diaparo tsa khutsafalo, seo ke go bontsha fa ke itlotla ebile ke tlotla le molekane wa me ebile go dira jalo ke ikilela ebile ke bontsha gore ke mo kutlobotlhokong.

Botshelo jwa go dula kwa toropong ke botshelo jo bo batlang madi a mantsi e le ruri ka gonne ga o kgone go itirela le fa e le sepe mme fa o sa dule kwa toropong mme bonyenyane o ka kgona go itirela tshingwana ya gago mo gae kgotsa mme wa nna le leruo mme wa dira ka nama e le wena o kgonang go e dirisetsa dijo.

Jaaka bašwa ba rata go dula ba le mo mafatlhatlheng seo se ka diriwang ke gore bao ba itseng ebile e le bo mankge ba go apaya dijo tsa setso ba ka dula ba di apaya mme ba di tlhagisa mo mafatlhatlheng go ruta bana bao ba ratang go dula ba le mo mafatlhatlheng mme ba dira gore di kgatlhise ebile di eletsege gore di kgone go ba gogela.

Fa o le motlholagadi ga o a tshwanela go tsamaela kgakala le fa lapeng la gago. Fa letsatsi le phirima o tshwanetse wa bo o le mo lelapeng la gago. Gape ga o a tshwanela go ka batla molekane o mongwe gape gautshwane fela le fa monna wa gago a fetsa go tlhokafala.

Fashion-e ke selo se sentle ebile se ratwa ke batho ba le bantsi ka ga jalo kgogedi eo ya fashion-e e kgona go atametsa batho e ba kopanya le bao ba kgapetsweng kwa thoko.

Go ya ka setso sa me basadi ga ba tsene o dipuisanong tsa lobola mme bone ba kgona go nna teng, ka ga jalo ke nagana gore ke ka gore bagolo-golo ba tsaya gore basadi ba rata go tsayatsega ga maikutlo bonolo.